Felela bokgoni jwa go busa gore a o kgona go duela sekoloto ka nako, ba lebelela le naledi ya sekoloto fa o kile wa tsena mo sekolotong pele le ka fa o kgonne o se duela sentle ka nako, ba lebelela le bo leng ba tiro le madi a o nang le one kgotsa o a amogelang, ba lebelela le dikoloto tse o nang le tsone le gore a o kgona go di duela sentle ka nako.

Fa o dira tshwetso ya go dirisa karata e feng ya sekoloto, akanya tse santlha ditlhwatlhwa tsa tshebediso, sa bobedi madi a sekoloto kana interest rate, meputso kgotsa melemo, bokgoni jwa go duela ka nako, polokego le tshireletso ya madi. Go bapisa mefuta e farologaneng ya dikarata bapisa madi a sekoloto interest rate kana boleng, kana meputso kgotsa melemo le ditefelelo ka lenane kgotsa tafole.

Ka bokhutshwane hisetori ya sekoloto e bontsha boikarabelo jwa gago, jwa go duela ka nako le go fokotsa dikoloto le go go tokafatsa maemo. Go duela sekoloto ka nako go tlhoma tshepo, mme ebile fa o na le e ntle ya sekoloto, kopo ya gago e ka amaogelwa ka pele le go fokotsa rate e e ko tlase.

O sa dira phoso ka go romela dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe, tlatsa foromo sentle e be o rulaganye ditokomane tsa gago, netefatsa gore tshedimosetso yotlhe ke boammaaruri ebile e feleletse, lekola maemo a banka pele o romela kopo.

go buisa melawana o thusa go itse ditefelelo le ditlamorago le boikarabelo pele o saena tumelelano, mme ebile go thusa go dira tshwetso e e siameng pele o ka saena tumelelano gore a karata e e go lekane.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa ka tsela e latelang go tlhaloganya interest rate le ditefelelo, go tila go iphitlhela o na le ditlamorago tse di sa itekanelang, go laola di dikoloto ka boikarabelo, go tsenya kopo ebe o sa kgone go duela ka nako, go itse melawana ya tumelelano le go tila dikgotlhang le mathata a molao, go dira tshweetso e e siameng ka tshedimosetso, go se dire ka ntlha ya papatso fela.

Banka e lekola letseno, histori ya sekoloto tse o nang le tsone, dikoloto tse di leng teng, ditokomane tse di maleba lefa le boikarabelo pele o bula sekoloto, morokotso o balwa ka a risk le pontsho ya histori ya sekoloto.

Overdraft facility ena le melemo le ditlhako, number one melomo pholoso ya madi a a kotsi e thusa fa o tlhokomologa madi a kgwedi. Go bonolo e bula le go e dirisa fa o na le akhaonto e e tshegetsang ditefelelo tse di kwa godimo, interest e e kwa godimo fa o sa duele ka nako, go tsena mo kotsing ya sekoloto fa o sa duele ka nako banka e ka kgaotsa overdraft kgotsa e simolole collection. Overdraft e fokotsa mathata a madi ka nako e khutshwane, mme ditefelelo tse di kwa godimo le kgoreletso ya bokgoni ba madi ke ditlhako tse di botlhokwa go di akanyetsa.

di akaretsa tsheko ya ditirelo kana kotlhao, mme di ka tilwa ka go duela ka nako go dirisa ka boikarabelo le go bapisa ditefelelo.